Dumelang mme le Ntate, ke na le taba tse makatsang haholo. Ke qeta ho fumana mohala o tswang mmusong mme ke filwe kontrak-a. Na, o ka e dumela? Ho lokile, jwale ke ile ka kenya tlhahiso ya ka dikgweding tse mmalwa tse fitileng, mme esale ke emetse ho utlwa karabo. Mmuso o no batla tharollo ya ho ntlafatsa disebediswa tsa bona tsa IT, mme tlhahiso ya khamphani yaka, e ile ya kgethwa. Ee ho jwang ka di ka hore ke le ise dijong tsa mantsibuya weekend-eng e? Ke tla le bolella tsohle ka tsona ka seqo. Le lona ke lerata ka bobedi, ke a leboha batswadi.

Sehwai se lokela ho lekola bophelo ba mobu kgafetsa. Hantle dikgweding tse ding tse ding tse nngwe ho isa ho tse pedi nakong ya ho hola. Ho beha leihlo ha bedi ka selemo, pele o lema le ka mora kotulo, le hona ho wa thusa. Tlhatlhobo ena ya ka mehla, e hlwaya kgaello ya dimatlafatsi, e lemoha mobu kapo dikokwanyana, mme e ntlafatsa tshebediso ya manyolo le nosetso. E netefatsa hore mobu o phela hantle, ebile o beha ditholwana.

Ditsamaiso tse ikemetseng, di ka tswela dihwai molemo haholo ka ho beha leihlo mongobo wa mobu, motjheso, le bophelo bo botle ba dijalo, le ho nwesetsa. Ho fepa mehlape, ho nosetsa le ho hlokomela bophelo bo botle, ho fokotsa mosebetsi le ho ntlafatsa boiketlo ba di phoofolo. Ho laola di-green houses, ho boloka maemo a lehodimo a nepahetseng bakeng sa dijalo, ho lemoha dikokonyana le mafu, ho thusa ho kenella ka pele le ho fokotsa tshebediso ya di-chemical. Ho ntlafatsa tjhai, ho bolela nako ya kotulo le ho nolofatsa tshebetso ya teng. Ditsamaiso tsena di ka thusa dihwai ho eketsa tshebetso, ho fokotsa tshenyehelo le ho ntlafatsa tlhahiso ka kakaretso.